Ni nga twa ku vava hikuva ndhawu liya a ni yi tsakeli kambe swi ta ni komba ku vana va mina na va tikisela kumbe vana va mina se ni ndzwalo ka vona va nge swi koti ku nihlayisa hi laha swi nga fanela kambe na ndhawu liya kumbe ekaya leriya ra va ra vadyuhari ko tala a va khomi vakhegulu kumbe vakhalabya kahle loko va va khoma kahle hi loko vatswari va vona kumbe vana va vona va va vhakela ka tindhawu liya ka ndhawu liya kambe masiku yo tala mi kuma vanhu lavaya va ri ku xanisekeni ko va ku va kurile va nge vuli kumbe va nge swi hlayi va swihlaya ku pima ko tala.

Lexi nonohaku ngopfu i ku va u tsandeka ku pfuna vanhu ku pfuna vanhu hi ndlela yihi loko yindlu yo khoma ndzilo ku ri na vanhu endlwini ivi loko u fika laya u tsandeka ku va u va pfuna ku tima ndzilo lungisisa wu va dlaya swi vava ngopfu swilo leswiya hikuva wena tanihi mutirhi wa kwalaya u titwa onge u va tsandzekile xin'wanyana i ku vutomi bya vanhu byi va byi ri mavokweni ya wena hikwalaho u kuma ku swa tika ku va u u u u hanya ka xiyimo lexi u nga tsandeka ku hanyisa vanhu hi mhaka ku xiyimo xi va xi ri xikulu ku tlula matimba lama u nga na wona.

Swi na nkoka ngopfu swi nkoka ngopfu hikuva loko va nga yimbisiwa swi vula ku a va nge koti ku va va sirheleleka ka mavabyi hikuva ri kandza leriya ri khoma mavabyi kambe loko ri humesiwile ri kota ku ri kota ku ndhawu liya ku pfuleka ivi ku nga vi ku nga vi ku kuma mavabyi lama ma hlanganaka na mavabyi ya masangu hi ku ndhawu liya ku tirha ngopfungopfu ka masangu kumbe mavabyi lama mi kuma ku va ma kuma loko va tirhisa tiyindlu letitsongo kumbe ku ba mati kumbe vandla leswikulu ka ndhawu yo ka yi nga basanga.

Makhombo ya ku tirhisa mirhi yo tani i ku mirhi leyi onha miri mirhi leyi yi vavisa swilo swo fana na tindzimu kumbe yi khomisa vanhu mavabyi ya mbilu kumbe mavabyi lama mati mati stroke hi laha mi kuma ku ngati yi le henhla leswi vangelaka mavabyi ya mbilu kumbe munhu se a khomiwa hi stroke hi ku mirhi leyi a yi tirhisaku a nga yi kumanga ka dokodela leyi nga rhanga yi n'wi kambela ku ri hi yihi mirhi leyi a fanele ku u yi tirhisaka nakona hi wahi makhombo lama ma nga humelelaka loko ku ve na ku munhu loyi u tirhisa mirhi yo ka yi nga ri ki yona.

Xo sungula ni fane ni bela vanhu lavaya va xi lamulela mhangu riqingho ku va va kota ku ta va ta pfuneta ivi ni fanele ni ya ni ya pfuna vanhu lavaya ku va kota ku hlayiseka hikuva nkama wun'wani ma kuma ku vanhu va hanya se loko ni ri kwalaya na kota ku va pfuna hi ma hi laha ni nga kota ku va pfuna hi kona swin'wanyani loko ku ve na ku swilo swo fana na movha ya pfurha ni fanele ni na many ti hlayisa hi ku loko yi kha yi pfurha ni nga ri na swilo swo va pfuna hi swona a ku na swo tala leswi ni nga swi endlaka kambe xin'wana lexi ni nga xi endlaka i ku ni fanele ni kombela ku pfuniwa ka vanhu lava hundzaku ku va nga hundzi mhaka yo kumbe xiyimo xi ri tano a va yimi va pfuna hi ku endla swin'wanyana swi ta lava ku ni kuma ku pfuneka ka vanhu van'wanyana ku ni ta pfuna van'wanyana.

Loko mhaka ya swifunengeto yi ya ha sungula a ndzi nga titwi kahle a ndzi ti vutisa ku hi ta hefemula njhani kwala hi kha hi xifungeneto hi swihi swilo swa xifungeneto kambe ku ya ka nkarhi loko ni twisisa ku vuvabyi lebyi byi nghozi byi na nghozi ku fika hi kwihi ni vuye ni twisisa xifa ni vuye ni twisisa ku swi fanele ku ri ni xi ambala na ku ku va ni kote ku xi mbala swi ni dyondzise ku munhu wa kota ku hefemula ka xona ivi munhu u fane a xi cinca ni nga mbali ni nga mbali xifungeneto xin'we dyambu hinkwaro ni fanele ni xi cinca kumbe ni kuma lexiya xa like kahle a ni kumbe lapi ni xi hlantswa ku va xi tshama xi basile kambe ku titwa kahle a ni nga titwi kahle ko va ku ya hi nkarhi ni nga tolovela.

Ku tala ka tliliniki i ku vanhu vo tala va vabya ni nga hlayi vusiwana lebyi byi endlisaka ku vanhu va tikuma va kha va vabya ivi va helela kwalaya tliliniki kambe xin'wana lexi ndzi xi vonaka i ku hina vanhu lava taka hi le handle vo tala ku va ta kota ku ti hanyela va kuma mintirho ivi loko va ri haleno swi endla ku ri loko va kha va vabya va ya kwalaya ka titliliniki hikuva a ni i mahala a ya ku hakeriwi nchumu se swi endla ku ri hina va kwala Afrika-Dzonga na vanhu va humaka handle hi hlangana ndhawu yin'we leyi yi nga ri ku na ndhawu yo enela ku yi ringana vanhu hinkwavo.

Xo sungula i ku va i ku va dyondzisa hi nkoka wa ku teka maphilisi for vuvabyi byin'wana na byin'wana lebyi va tekelaka maphilisi va tekelaka maphilisi byona xin'wana lexi nga xi endlaka i ku va hi va byela ku nkarhi lowu va nga teka maphilisi hi wona i nkarhi lowu mundzuku va fanele va tekaka hi wona hi ku loko philisi ro ka ri nga tekiwi hi nkarhi wo wo fana na luya wa tolo ri nge tirhi swi ta endla ku va hatla va fa xin'wanyana i ku hi nga va setela nkarhi hi nga va vekela nkarhi ka ka ka tifoyini laha mi kumaka ku ri loko nkarhi wo nwa philisi wu fikile ya rila foyini ku va kota ku hleketa ku va fanele va nwa philisi.

Swona swi hi ndlela yin'wanyana kambe swilo swa masiku lama a swa ha bihangi ku ri vana va kota ku dyondzisiwa hi va kota ku dyondzisiwa hi ku kunguhata ndyangu exikolweni hi ku vana va masiku lama va ti kuma va nghenelela ka swilo swo tala va fikelela swilo swo tala se ni loko va kota ku dyondzisiwa exikolweni hi ka malembe lama va ta va nga va ta va ri ka wona swi va swi ri swa nkoka ngopfu hikuva va kota ku na loko va hlangana na swiyimo va hleketa leswi va nga dyondzisiwa swona ivi va kota ku va vutisa exikolweni bolweni va chuchekile va hlamuriwa kumbe va va kombiwa ndlela va nga ri na ku chava ku ri mutswari u ta va tekisa ku yini kumbe mutswari u ta va tiveka.

Ku ta tika ngopfu hi ku mfikelelo wa mirhi ya HIV yi nga ri na hi nga ri na mali leyi yi nga kongoma eAfrika-Dzonga u ta tika hi ku Afrika-Dzonga a yi se kota ku ti yimela hi yoxe ya ha tshembele matiko man'wanyana ku va yi kota ku pfuneka hikwalaho ka ku hi hi hlangana na swiyimo swo hambanahambana leswi swi endla ku ri na vanhu va tlhe va tlhe va chuha ku vutomi bya vona bya ha hlayisekile xana xin'wana lexi nga ta endla ku ri xiyimo xi nyanya i ku vanhu va swa swandla vanhu va tshika ku teka mirhi hi ku va twa swi vona ku swa fana hi ku mirhi a yi yi nge he fikeleliki ku fana na khale.

Hi ku vona ka mina ni vona swi nga fanelanga handle ka loko mirhi leyi ya xintu yi yi yi kamberiwa ku yi na nghozi wo fika kumbe wo tanihi kwihi eka miri ya vanhu mirhi ya xintu hi swona yi hanyise vanhu va khale hi swona kambe a hi na vu a hi na ku tiva lokukulu ku yi va hanyisile kumbe yi nyanyisile xana hi ku mirhi ya xintu yi ya hi ripfumelo ra wena kambe mirhi ya xilungu yi va yi langutane na vuvabyi lebyi u nga na byona ivi na madokodela ya dyondzerile ku va va tshungula vuvabyi lebyi nga na byona hi mirhi leyi nga kona.

Vanhu va nga pfuna hi ku va nga va vulavuli ku biha kumbe va nga va teki hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hikuva i ntiyiso va swi vona ku vona a va fani na vanhu lavan'wanyani kambe a swi va endla ku va nga vi vanhu hikuva na vona va na byona vuswikoti byo byo hambana kambe ku va va kota ku va pfuneka emiehleketweni na le moyeni i ku va nga rhuketeriwa hi va nga langutisiwi ku biha va amukeriwa ka community ivi va tlhe va va va va nghenisiwa ka swilo swa swa le mugangeni ku va va titwa va ri van'we na vanhu va le mugangeni.

Leswi ni nga swi vulaka xo sungula i ku ndzi nga tiyisisa mhaka ya ku ya timfanelo ta vanhu ta ku kuma ta ku kota ku fikelela xibedhlele xa vumbirhi ndzi ta engetelela hi ku vulavula hi mhaka ya mintirho ku loko xibedhlele xo va kusuhani vanhu va ta kota ku kuma mintirho lava nge le mugangeni ivi swi ta hunguta na vusiwana xin'wanyana i ku vanhu va ta hanya vanhu va ta kota ku hanya hi ku ka man'wanyana loko va ha landza swibedhlele swa le kule laha endleleni ku humelela swo tala mi kuma ku ri hi lahlekeriwa hi vanhu ku ve na ku loko swibedhlele swi ri kusuhana vanhu valava a va ta va hanya e xin'wanyana i ku mindyangu leyiwani a hi mindyangu ntsena ya le mugangeni na mindyangu ya mindyangu ya ya ka vumeyara yi ta va yi khumbiwa hi mhaka leyi.

Mfumo wa pfuna kambe a wu pfuni ku ringana hi ku vanhu lavawani va lava mali yo tala mahlayiselo ya vona a ma fani kambe mfumo nkarhi wun'wanyani wu nyika vanhu mali yo ringana ku ve na ku mahlayiselo ya vona a ma fani swi tika ngopfu loko munhu yaloye a tsandzeka ku kuma ntirho mi kuma ku ri leswi a swi lavaku ku a kota ku ti hlayisa a hanya swi tlula mali leyi mfumo yi va nyikaku hi yona kambe mfumo wona wa ringeta ku va wu va wa pfuna hi ku va nyika switsongo leswi wu kotaku swona.

Lexi nga endliwaku i ku va kumela mintirho leyi va nga kotaku ku yi tirha xin'wanyani i ku va pfulela mabindzu ku va kota ku ti tirhela ivi va kota ku ti hlayisa hi ku van'wanyani na sweswi a va koti ku ya mintirhweni hi mhaka swiyimo swa vona xin'wanyani lexi va nga xi endlaku ku antswisa vutomi bya vanhu lavawani i ku va i ku va endla ku va amukeleka a a tindhawini hi ku va langutiwa hi ndlela yin'wanyani onge vona hi vanhu kambe va na vuswikoti byin'wanyani lebyi va nga na byona leswi swi pfunaku ku na vona va titwa va ri vanhu.

Leswi ni nga swi endlaku i ku tiyisisa nkoka wa ku va ya va ya ti ku hanya nkarhi wo leha kambe loko va nga tivi a va nge koti ku ti hlayisa hikwakwalaho vutomi byi fika makumu vanhu va ha ri ntsongo swin'wanyani i ku va tiyisa leswaku wun'wani na un'wanyani u na xiyimo lexi a nga na xona kambe loko munhu a nga yimayimi swi nga n'wu onhela hikuva yena a swi tekela hansi.

I ku munhu yaloyo CDFour count ya yena ya kota ku va yi tlakuka ivi a kota ku hanya hikuva u va a tiyisa masocha ya miri lama ma nga vaviseka kambe swi nkoka ngopfu ku ri munhu yaloyo a teka hi nkarhi loyi a nga sungula hi wona ku ri mirhi liya yi ta kota ku tirha yi lava munhu lwa nga tiyimisela a nwaku hi nkarhi wu nga wona.

I murhi i nsinya loyi va ngo i aloe yi pfuna ku horisa swilondza yi pfuna na ku na ku na ku na ku na ku na ku horisa swibundwana xikandzeni.

Mirhi leyi yi nga ku onha hi ku yi va yin'wanyani yi karisiwa hi mhaka ku a hi mirhi leyi yi fane yi nwaku hi vanhu va nga kumangi papila ra dokodela i mirhi leyi vanhu va ti endlelaku ku ti xavisela ku va kota ku endla mali kambe yi va yi ri na nghozi andzeni ka miri.

Ina ku hlamba mavoko naswona swa antswa hi ku loko u hlamba a wu hlambi hi mati ntsena u tirhisa xisibi ivi u tshe u hlamba for nkarhi wo leha leswiya swo basisa mavoko kumbe swo sula mavoko swi karata hi yini nkarhi wun'wanyani u saleliwe hi xin'we ivi la a wu ri kona a wu ri ndhawu ya nghozi ngopfu la xi xexe xin'we u nga xi tirhisa a xi na matimba ya ku ku sirheleta u fika ku ya kwihi ku ya hi la a wu khome swilo hi kona kambe loko u hlamba mavoko u hlamba mavoko hinkwawo ende wa kota ku hlamba na nkarhi wo leha.

Vanhu va nga kota ku va endla awareness ya ku dyondzisa vanhu hi mhaka ya vanhu votsoniwa ku vanhu lavawani i vanhu na vona ko va ku xikwembu xi va xi vavumbe hi ndlela ya xona kambe va na vuswikoti leswi hina hi nga swi tekelaku hansi hikokwala mi kuma ku ri na na mfumo wa hina wa va amukela wa va tekela henhla hi ku ku na leswi va swi kotaku ko va ku ri a va vumbiwangi ku fana na hina se swi ta va swi ri nkoka ngopfu ku ri vanhu va dyondzisiwa ivi vanhu va twisisa na ku ri n'wana n'wanyani a nga ti kuma a ri ka xiyimo xexe hi ndlela ya ku kumbexana a hlangana na khombo leri n'wu fikisaku kwalani.

Ndlela yo amukeleka i ku va hi va tivisa hi leswi family planning yi tirhisaku xiswona futhi i ya yini na ku tinghozi leti nga kona ka family planning hi tihi hi ku nkarhi wun'wanyani loko munhu a ti byela ku la ku ta va na vana ivi a ha ku huma ka family planning swa karhata hikuva mirhi liya ya family planning yi va ya ha ri mirhini ivi swi n'wu hlwerisa ku ri a kuma vana nkarhi wun'wani munhu a nga ha kumi vana kambe swi leswaku va munhu a nga kumi vana kumbe hi va tivisa hi nghozi ya kona i ku va va kota ku ti hlayisa va nga ngheneleli ka swilo va ha ri vatsongo swi tlhe swi pfuna na ku yini va kota ku ti sirheleta na ka mavabyi ngopfu kwala ka condom.

Nkoka wa campaign leyi i ya ku i ya ku vulavula hi swilo leswi swi va swi khumbaku vavanuna la mi kuma ku ri vavanuna va kurisa malebvu kumbe va vekela malebvu ku va va komba ku ri yini va yima swin'we ngopfungopfu ka ma timhaka ta vu ta timhaka ta health swo fa na ti prostate cancer mavabyi man'wani na man'wani lama taku kumbe ma vavisaku vavanuna i movement wa swona swa ku raiser awareness na ku hlohlotela vavanuna ku ri a va yi for ti-check ups hi ku ku na vanuna van'wanyani a va tshembi ku vavanuna va vabya kambe loko va ya for ti-check ups va kota ku kuma vuvabyi bya ha sungula ku ri byi nga hatli byi va dlaya.

Munghana mati lama a ma tirhi hi ku loko ni ma nwa leswi ma ni endlaku swona mo ni ondzisa mara mavabyi ni va na ha ri na wona swi tluliwa hi loko no ti tekela mirhi ku va ni humesa leswi swi ni karhataku a mirini hi ku wona ku vulavula ntiyiso a a ma ni pfuni na loko kumbexani wena ya ku pfunela u nga va u teke swin'wanyani ku ri swi kota ku ku pfuna hi nkarhi wun'we kambe mina a ni voni ku cinca.

I ku va munhu a tsandzeka ku hefemula kumbe munhu a tsandzeka ku tsutsuma for nkarhi wo leha hi ku mahawu ma yena vavisekile hi mhaka ya vuvabyi lebyi swin'wanyani i ku tshama munhu a karhele swin'wanyani i ku va munhu a va na vuvabyi byo ta byi famba byi ta byi famba hikokwalaho.

Swi nkoka ngopfu hi ku ku na swi swo fana na ku munhu u hlangane na ri na byona vuvabyi mara a kha a nga swi tivi ivi a kuma ku wa ku chela kumbe swi pfuna ku ri yini vanhu va kota ku ku tiva ku va tisirheleta njhani ku na swilo va ngo i PREP leswi vanhu va nga swi nwaku loko maybe a hi ngo wun'we wa vona wa vabya mara loko va rhandzana wun'wanyani wa kota ku ri a teka PREP ku va a tisirheleta wun'wana a kha a teka ARV ivi va tshe va tirhisa na condom ku va ti sirheleta kambe swi nkoka ngopfu ku ri wun'wana n'wana a tiva ku ri yini u nghene a ri njhani ka ka ka ku rhandzana loku ku ri va nga kombani hi tintiho ku ri mani u vabyise mani hi ku vutomi lebyi a va byi hanya kumbexani a va byi tivi kambe byi ta kota ku ri ku ku ku ku kambisisa swi ta kota ku ri va tiva ku ri va tisirheleta njhani ku ya mahlweni.

Wu pfuna ku munhu a teka mirhi swi n'wu pfuna ku ri a kota ku hanyisana na va ndyangu kahle hi ku loko va n'wu seketelela swi endla ku ri na munhu yaloye a titwa a amukelekile swi endla na ku munhu yaloye a kota ku vulavula hi hi nkingha kumbe hi problem leyi a nga na yona loko a kha a teka mirhi leyiwani swi endla ku ri munhu a nga titwi a nga fani na van'wanyani hi ku va ndyangu va n'wu seketelela

Miganga ya le makaya yi nga ti lunghisela hikuva yi kombela mirhi yo tala ku ya hi population kumbe ku ya hi vanhu lava tekaku mirhi yaleyo swin'wanyani leswi yi nga swi endlaku i ku va yi kota ku kombela mirhi hi nkarhi hi ku loko ku sele mirhi ya seven kambe mara va kha va nyika vanhu va twenty five mirhi swi vula ku ri vanhu valavo va fane va kombela mirhi la yi taku hi kona va yi kombela hi xitalo ku ri loko vanhu va lavaku mirhi va ta va nga kaleriwi swi ta se swi pfuna na ku ri yini muganga wu hanyisana kahle hi ku vanhu lava lavaku mirhi nkarhi wun'wanyani mirhi leyi loko va nga yi kumi swa karhata swi endla ku ri vanhu va siya va va sala va kha va holova mindyangu yi sala yi nga tshamisekangi kahle hi ku kala ka mirhi leyi a yi fane yi kumekile ku hungasa hasahasa leyi nga endleka.

I tindlela ta ku vanhu va dyondzisiwa hi nkoka wa mirhi xin'wanyani i ku va va exercis-a ku va va ti improv-a mihleketo va ti improv-a ku tsaka ku nga ti-mood swin'wanyani i ku ku nga endliwa group ku endliwa swigurupana la vanhu va vulavulaku hi vutitwi bya vona va vulavulaku hi ti-experience ta vona ku ri va kota ku hlohlotela van'wanyana ku vuvabyi lebyi vanhu va nga fane va byi tekela nhlokweni hi ku byi nga ku affect-a evuton'wini bya wena hi tindlela hinkwato.

Va le khemisi va nga dyondzisa vanhu hi vuvabyi lebyi va tlhe va endla ku ku va na mirhi yi nga xoti mirhi hi ku loko vanhu va nwa mirhi ivi loko va fane va ya xava va nga yi kumi swivula ku ri munhu yaloye u tsandzeka ku ti tlhogomela hi vuvabyi lebyi a nga na byona swi nyanyisa swilo se vakhemisi va nga ndla swi va mhaka ku mirhi yi tshama yi ri kona va tlhe va dyondzisa vanhu lava xavaku mirhi hi nkoka wa ku teka mirhi va tlhe va va va ndla ku mirhi leyi va va xaviselaku yona va yi tsala hi ku twala kumbe va yi hlamusela hi ku twala ku ri yi tekisiwa njhani ku vanhu lavawani va nga tikumi va ti vavisile hi mirhi leyi hi ku yi teka hi ndlela yo ka yi nga ri swona.

I ya ku vanhu va nwaku mirhi leyiwani a va teki kahle i ya ku vanhu lava nwaku mirhi leyiwani a va koti ku perform-a a mintirhweni kumbe kumbe a swikolweni i ya ku vanhu lavawani a va amukelekanga hi ku onge va penga ku ve na ku a hi swona hi ku loko vanhu lava va nwa mirhi hi ndlela yi nga fanela hi nkarhi lowu nga fanela mirhi leyi nga fanela va ti hanyela kahle ku fana wun'wani na wun'wanyani.